Ingandilungela kakhulu into yokubana ndibe ngumdlali webhola ekhatywayo. Ingandilungela kakhulu kuba ndingumntu okhule ethanda udlala ibhola kakhulu. Ndiye ndingakhathaliseki nokubana like imozulu ithini kuyanetha, akunethi, bendizithandela nje ukuyozidlalela ibhola. Into engandenza into yokubana ndibe ngumdlali webhola olungileyo yinto yokubana xa ndithe into ndayenza, xa ndithe ndadlala ibhola ndiyazimisela. Andidlali ibhola kuba ndibona ubani uba okay namhlanje ubani ukhona ndizawuzimisela. Ibhola ndiyidlala ndizimisele noba kukho bani na endimaziyo, ndizimisele ngendlela . Kwaye okwesibini, onentlonipho kakhulu, abanye abadlali ndiyabahlonipha, andibadeleli nokubana into yokubana ndiyabegqitha andibadeleli ndiyabahlonipha.

Ewe, ukhona umsebenzi wokuzonwabisa owenziwa ngabantu apha ndihlala khona. Le nto le yinto eye yenzeke ngoLwezihlanu. Abantu apha baye bahlangane bahambe beqokolela beqoqosha amaphepha, bewachola. Kwingingqi le sihlala kuyo besusa kwanto emdaka bahambe beyifaka emigqomeni, beqinisekisa nje into yokubana le ndawo esihlala kuyo bayishiya iyindawo ecocekileyo. Ke xa kusenziwa lo msebenzi kuye kuhanjwe kuhlekwa, kuncokolwa nozayo maan uyabona into yokubana apha kuxhelexukwana.

Okokuqala into eyenza ezi holide zikaDisemba zehluke yinto yokubana okokuqala, kukuphela konyaka. Okwesibini, izikolo ziyavalwa abantwana bayabuya ezikolweni, abasezidyunivesithi bayabuya baya emawabo, abasebenzela emaRhawutini bayagoduka bayehla. Ixesha likaDisemba lixesha apho wonke umntu aye adibane khona, nabazali badibana nabantwana ababagqibela kudala. Kuyancokolwa, kuyahlekwa kuba mnandi kuyatyiwa kuyahlinzwa, kuyaselwa. Le nto into eyenza uDisemba into yokubana ahluke kwezinye iiholide yinto yokubana uDisemba unezinto ezinintsi kakhulu, unezinto ezinintsi kakhulu. Kubuya abaseziRhawutini aba phi phi phi, bayabuya kwaye iholide kaDisemba inde kunazo zonke ezinye iiholide.

Ngokolwam uluvo ingayinto entle kakhulu eyo yokubana bafundise abantu abadala ukuqhuba. Loo nto inciphisa iingozi emigaqweni kwaye ingenza izinto zibe lula kubantu abadala, into yokubana xa bethe bakhumbula abahlobo babo ababagqibela kudala bangabagqibeli ngokubakhumbula kuphela bakwazi ukungena emotweni bayibethe iqhuzuthuli bayofika apho eso sihlobo sabo sihlala.

Ndingumntu mna imidlalo endithanda ukuyidlala yimidlalo esoloko inokhuphiswano kakhulukazi ndithetha ngomdlalo wamanqindi i-boxing ngelasemzini. Ndithanda into enokhuphiswano kakhulu kuba apho iyabonisa into yokubana ngubani ongoyena mpondozihlanjiwe apho, ngubani oyeyona ngcaphephe oyena ophume izandla kweli lokubetha inqindi.

Xa ndibuya esikolweni ndiye ndifike ndibeke incwadi, iincwadi zam nditshintshe ndithathe iimoto zam zokudlala ndidlale. Kodwa ndiye ndithi ndisadlala umakhulu andinqande, azithathe into zam zokudlala azibeke phantsi akhuphe incwadi ebhegini yam athi mandimbonise umsebenzi wasekhaya endiwunikwe ngutitshala. Xa ndigqiba ukumbonisa andincedise ukuwubhala. Ndisawugqiba ndiphinde futhi ndidlale imoto yam aphe endlini ndiloko ndithi vum, vum, vum.

Minintsi kakhulu iminqweno endinayo endiyifunayo kweli phambi koba ndilandulele elalo mhlaba. Umnqweno ongunamba osekuqaleni kum kukuba ndiyovusa ikhaya lam e-Eastern Cape. Yiyo into endiyicinga kakhulu eyo endiye ndicinge phambi kokuba ndilale. Ndiye ndibe nomfanekiso-ngqondweni sele ndingena elalini ndibetha nge-BM yam ndiqhuba i-BM yam ndilandelwa ziitrakhi ezintathu, yithrakhi yesanti, yithrakhi yezitena, yithrakhi ephethe kwanto. Ndilandelwa nayile moto le egrumbayo eyombayo. Ndifike phaa elalini ndibetha upipiphu, baphume abantu ekhaya bengakholwa uba kwenzeka ntoni. Ndifike ndithi ndanditshilo ndathi apha ndithe ndizawuphakamisa. Nguwo umnqweno ondinawo osoloko nje xa ndiyolala undenza maan ndizive ndingenye indlela.

Umthetho endingaye ndiwengeze xa ndingathiwe ndicelwe into yokubana ndengeze umthetho kwimithetho yombhoxo ndingongeza umthetho yokubana rhoqo xa sidlala ngaphandle kweli loMzantsi Afrika sithathe abantu abalishumi okanye abantu abangamashumi amabini, sibathathe sihambe nabo baye kuyosibukela kwelo lizwe siyobe sidlalela kulo, bangasebenzisi iindleko zabo. Ingangumthetho mna owo endingafuna into yokubana upasiswe.